Umdlalo engiwuthokozela uwukubuka i-the Legend of Zelda Breath of the World. Lolu uhlobo lomdlalo lwezokuphila endaweni evulekile, open world, lunikeza abadlali ithuba lokuhlola umhlaba omkhulu. Ukuhlola izigigaba nokuthola izimfihlo, ukusebenza kwemidlalo, imibhalo nokuhamba komhlaba. Kumbandakanya izici zokuthokozisa abantu abaningi.

Uma mlandeli esilandela naye iqembu elilodwa, ngingamkhuthaza ngezinto ezinhle esezenzeke eqenjini. Njengemidlalo iqembu ekeyayiwina noma ekeyaphumelela kuyona. Ukuze angeke aphele amandla, ngingaphinde ngimkhuthaze futhi ngezifiso iqembu ezinalo. Nanamandla iqembu izinzuzo asebenazo eqembini.

Umuzwa wokuziqhenya uvame ukuvela lapho iqembu engilithandayo. Noma iqembu engilisekelayo liphumelela, ngabe lisuke liphumelela emdlalweni omkhulu elisuke liqhudelana nelinye iqembu. Noma lisuke liphumelele ey'nselelweni ezithile. Umuzwa wokudumala uvela lapho iqembu sekungathi liyehlulwa ngelinye iqembu emdlalweni. Lisuke lihlulwa elinye iqembu elisuke lidlala nawo. Kuba okuvela khona umuzwa wokudumala.